Ngokolwam uluvo, ndicinga ukuba eyona inzima kukutyala kuba xa utyala uyayifaka imbewu yakho phantsi komhlaba kuze ke ngoku kube khona iingxaki ezifana neentaka neentuku zifike zigrumbe iinkozo ezo uzityalileyo zombona. Ngamanye amaxesha imvula iyafika ikhukhulise imbewu leyo yakho sowuyityalile.

Ndingambonisa ngokuba ndimphathele iinkcukachamanani zabantu neenkampani ezifuna le oyile iveliswa ngujongilanga. Ndize ndimbonise ukuba nokuyityala oku akuyondleko kakhulu kodwa yona ujongilanga lo uyawukusinika ii-profits ezininzi.

Ewe, basenawo umdla kuba ixesha esiphila kulo ukutya kubiza amaxabiso aphezulu. Ngoko kukhona abantu abangafikelelekiyo ekuthengeni ukutya ngenxa yamaxabiso yabo, yawo. Bakhona ke abo bathi bakuthande ukwenza iinzame zokunceda abo bangafikeleli ntweni ngokuba benze iigadi zokubancedisa ngokutya nokuphuhlisa iindawo ezihlala kuzo.

Awona mazwe athenga isivuno seziqhamo zalapha eMzantsi Afrika yiNetherlands eyona ihamba phambili, kube khona neUnited Kingdom, neGermany, neUnited Arab Emirates kunye namanye amazwe.

Ubungakanani besivuno bunefuthe elikhulu kuba lichaza ukuphumelela nokungaphumeleli kwesivuno.

Esona sityalo ndingaba nomdla wokusityala sisipinatshi. Isipinatshi simnandi ngokuba uyasityala sithi xa usivunile washiya iingcambu siphinde sikhule ngokutsha. Kodwa eyona nto imbi ngaso kuxa ugqibosityala, ngamanye amaxesha kufika imibundwane iyitye, neentuku ziyitye apha ngaphantsi komhlaba size sife kanjalo isityalo sakho. Ngaphandle kwakho konke oko isipinatshi kulula ukusikhulisa, siyatyiwa, abantu bayayithanda imifuno eluhlaza. Nokusithengisa kulula kuba siyafikeleleka ixabiso laso.

Isipinatshi ngokommo ndiye ndikholwe ukusebenzisa izithole xa sele ndisityala. Kodwa xa ndithe ndabe kanti ndizawusebenzisa imbewu ndiyafaka imbewu emhlabeni ndifake kunye nembijana yefethilayiza, ndize ndiyigrumbele kakuhle, ndize ndinkcenkceshele rhoqo kanye ngosuku, kanye ngosuku. Siyakhula asidingi umsebenzi omninzi, asisokolisi, kulula ukusikhulisa ungakhange usokole. Uyasiyeka sikhule oko umane unkcenkceshela de kufike ixesha lesivuno.

Kungokuba iswekile yinto apha esiyisebenzisa imihla nemihla futhi uninzi lokutya esikutyayo kudinga yona le swekile okanye kufuneka nezinto ezithi zenziwe ziveliswe zifakwe yona le swekile.

Iingenelo zokuvelisa isityalo esingujongilanga kuquka ezi zinto zilandelayo. Okokuqala, kuneengeniso eziphezulu kuba uyayithengisa ngokuvelisa ioli, uyithengise yona izintyatyambo kuba abantu bayazithanda iintyatyambo. Uyakwazi ukubana imbewu yayo ithathwe inikwe izilwanyana zitye, imfuyo itye, okanye iyasebenza njenge-snack ebantwini bayitye nabo.

Xa umhlaba ukumgangatho ophezulu isivuno siba sihle kwaye nezityalo zikhula kakuhle zityebe zibe ntle.

Kuye kuqalwe ngokuba umhlaba uhlolwe kulandelwe ngokuba umhlaba ulinywe. Kulandele ukuba kususwe yonke inkukuma kuze kujongwe i-pH yomhlaba ukuba intle na. Kube sekujongwa amanzi, umzila wamanzi ukuba ulungile na, kube sele kufakwa izichumiso emhlabeni ukwenzele uncedisana nomhlaba ukubana ukhulise kakuhle isivuno.

Iingenelo zokulima amahlathi ziquka ingeniso eliqhubekayo. Uyakwazi ukuwathengisa imithi ihambe iyosetyenziswa ukwenza iphepha, ukwenza amaplanga, ukwenza iinkuni zokupheka kunye nezokwakha.

Hayi, uMzantsi Afrika awunabo ngokwaneleyo oomatshini bokujika uboya begusha bube buboya bokuthunga impahla kuba into eyenzekayo abafuyi beegusha baye bathathe obu boya kufuneke babuthengise, ingakumbi abo bahlala kwiidolophi nakwiilali ezisemaphandleni. Futhi uninzi lobu boya buyathathwa busiwe kumazwe angaphandle ukuze buza kulungiswa bube buboya bokuthunga impahla.

Eyona nto ingumcelimngeni nengumqobo ekuvuseleleni imizimveliso le yavalwayo lurhwaphilizo oluthi lugqotse apha kurhulumente nekhabhinethi yonke. Ukuba ngaba bekungekho olo rhwaphilizo ngesizivula kuba ikhona imali ebekwa bucala ukwenzela izinto ezifana nezi.